Iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhethu zinengi iinthelo ezitjalwako ezitjalwa mphakathi, ezitjalwa malunga womphakathi ngamunye, ngamunye nemajarideni. Mirorho, ziintamati, ziinhlahla samaperegisi, mathanga, ikhabitjhi, sphila, i-anyanisi kanye nebhedrudi. Iinthelo lezi zitjalwa nanoma ngubani otjalako okwaziko begodi ukutjala okwaziko begodu ukunakekela iinthelo.

Iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhethu, zinengi iinthelo ezitjalwako, ezitjalwako endaweni yangekhethu zinengi tle. Iinthelo ezitjalakwezo mirorho, ziimpinatjhi, ziintamati, ziinhlahla zamaperegisi, mathanga, ikhabitjhi, sphila, anyanisi, ibhedrudi. Futhi nasiza endaweni yemirorho, imirorho le iyahluka kunomrorho esiwubiza bona mrorho wasebusika, wona utjwala ngesikhathi sasebusika bese kunomrorho okuspinatjhi.

Iinthelo zizakhamzimba ezakha umzimba bona ukhule, ukhule kuhle, ungabi namagulo, namagulo angangeni lula. Iinthelo zizakhamzimba ezenza bona umuntu akhule kuhle angabi nemiraro lokha nakakhulako, koke kukhambe kuhle. Iinthelo ziintjalo ezitjalwako, ezitjalwa babantu emphakathini, iintjalo ezahlukahlukeneko ezenza imisebenzi ehlukahlukeneko, njengokukhulisa amasotja womzimba, ukuqinisa amasotja womzimba, ukuqinisa amathambo emzimbeni womuntu bona umuntu akhule kuhle, angabi nemiraro angagulaguli khulu begodu enze koke okufaneleko.

Iinthelo ezihlanu engizaziko ma-apula, mabhanana, mrorho, ikhabitjhi kanye netamati.

Isithelo engisithandako begodu engisithanda khulu ma-apula, ma-apula engiwathanda khulu.

Iinthelo zisiza ngokwakha amasotja womzimba epilweni yomuntu nokuvikela amagulo lokha nawunamagulo, ngombana kuyakhonakala bona uthi uya ngemtholapilo bakutjele bona utjhoda ngokuthi udle isithelo esithize. Asithi njenge sibonelo utjhoda ngokuthi udle amabhanana ukuze indeni yakho ofana utjhoda ngokobana udle amapiyere ukuze indeni yakho ikwazi ukUberega iberege kuhle. So iinthelo ziyasiza kakhulu epilweni yomuntu, ngombana iinthelo zizizakhamzimba epilweni yomuntu.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe langa, kukuze aqinise amasotja womzimba. Kubalulekile ukudla isithelo qobe lilanga ukwazi nomkhumbulo wakho ube sendaweni ererhe, lokha nakukhulunywa nawe. Iya ziyakha iinthelo ziyakha kakhulu so kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe langa, azokwazi ukukhulisa amasotja wakhe womzimba ngokufaneleko, amasotja womzimba akwazi ukulwisana nokugula okuba khona okuvelako. So kuqakathekile ukuthi udle iinthelo, qobe lilanga ukukhulisa amasotja womzimba, ukghone ukuvikeleka nasemagulweni.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika ma-orentji, ma-avakhado, malemoni, mrubheyi nama-grapes.

Iinthelo ezimila ehlobo ma-apula, mabhanana, mapiyeri, maphopho namaperegisi.

Iinthelo ezifumaneka eendaweni ze-South Africa, kuphela magwava, mengo, mgade wemfene, umrula marula ne-aprikosi.

Iye, kulungile bona abantwana badle iinthelo qobe, langa lokho kuzobarhelebha ekukhuleni kwabo, lokho kuzobarhelebha nasekwakheni amasotja womzimba lokha nabakhulako, amathambo wabo aqine wasemzimbeni. Bakghone nokuhlukanisa, bakghone nemikhumbulo yabo ihlale ihlale iqale lokhu abakufundako, bafunde bakghone ukuzwisisa.

Ibhanana sithelo esimnandi esirhelebhako, nalokha ikelo lakhona liyarhelebha ezintweni ezinengi, abanengi bayalomisa baliberegisele ezintweni ezinengi. Ibhanana sithelo esimnandi, kuthi lokha nawuphathekileko uvele amadlala ibhanana uyakghona ukulidla amadlalo ngombana kubabuhlungu lokha nawuginyako ibhanana liyarhelebha khulu.

Ibhanana linombala osarulani o-yellow, ikelo lakhona li-yellow bese lona ngaphakathi limhlophe.

Vitamin B six no-vitamin C.

U-vitamin C otholakala ebhananeni usiza indeni, usiza indeni kobana iberege kuhle emzimbeni womuntu.

Yigwava, ma-grapes, lipiyeri, li-apula mabhanana.

Mrorho kukatelelekile bona uwupheke ngaphambi kobana uwudle, ikhabitjhi, mathanga, ibhedrudi yi-anyanisi.

Spinatjhi, yi-cucumber, avacado, ma-grean beans namabhontjisi la a-green.

Yitamati, ma-apula, strawberry, kherotsi, then ne-red pepper.

Mabhanana, ma-lemon, ipenapula, u-mango nama-orentji.

Qakatheke ngokuthi line-vitamin C liyavikela emzimbeni livikela ukugula, liphinde livikele ukukhula komzimba lokha ukuthi ungondleki, ungondleki khulu.

I-vitamin elithokala ehabhuleni ngu-vitamin C.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika, kunonomthelela omuhle emnothweni, ngombana iinthelo lezi abazitjalako umuntu ngamunye ngamunye ziyathathwa ziyathengwa makhamphani amakhulu, bayozihlanza bese bayazithengisa bazithengisele umphakathi kobana umphakathi uphile, uphile uphile ngazo iinthelo lezo. So kuqakathekile khulu emnothweni we-South Africa ukutjalwa kweenthelo.

Ekumele ukwenze lokha iintjalo nazikhukhulwe mamanzi. Ukobana nasele lithulile izulu nofana lingasekho izulu uthoma phasi, uthoma phasi uyatjala godu.

Kubangelwa bona utjale amabele nekoroyi esimini eyodwa bekufanele bona uzihlukanise lokha nawutjalako ungazitjali esimini eyodwa kungakho ingathengwa kanye norhulumende angayithengi

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu, ngiso esiberegiswa khulu.

Ingombana iSewula Afrika ayinazo iintjalo nofana ayinazo iinsetjenziswa nofana indawo eSewula Afrika ubujamo bayo abuvumeleki bona itjalwe khulu nofana ibe khona ikoroyi ngobunengi.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu ngeentolo sele kuzele yona le ipuphu yisphila esimhlophe.

Iinarha umuntu angarwebelana nazo ziinarha zangaphetjheya.

Awa, akusiliqiniso lelo ngombana akusibo boke abantu abasonda endaweni ye-ZCC abadla ipuphu yamabele. Ungathola kobana nange-Gauteng bakhona abayidlako ipuphu leyo noma bangasondi esondweni lama-ZCC.

Ungazitholela izinto zokuthela amanzi zibe zinengi nofana uzembele amanzi la enjiwa phasi ekubizwa bona yi-borehole. Lapho uzakukghona ukuthelelela nofana ukunisela ungariyadi ngeendaba yisomiso ngombana amanzi uzobe unawo wokobana uthelelele.

Iye, singaletha amatjhuguluko ngombana woke umuntu uyayidla ipuphu nofana uyayiberegisa ipuphu. Ngalokho isiphila esivunwa ngeSewula Afrika sithunyelwe kwamanye amazwe singawaletha amatjhuguluko emnothweni weSewula Afrika khulukhulu.

Ikambiso ekumele uyilandele kukobana ube namaphepha atjhoko bona uvumelekile bona ungathengisa nokobana iintjalo zakho amabele lawo asebujameni ofaneleko bona angathengiselwa eenkhamphanini ezikulu ezikulu aberegiswe begodu adliwe mphakathi ahlolwe nokobana alungele bona angathengisa eentolo ezikulu.

Imbewu yakhona ungayifumana eenthabathabeni zeentolo lapho kuthengiswa khona iintjalo. Nanoma ngiziphi iintjalo kodwana le ungayithola eenthabathabeni zeentolo.

Lapho ungathola khona ama-apula qobe veke kuse-farmers market. Lapho ungawathola ngobunengi ngendlela ofuna ngayo.

Usutha khulukhulu nawudle isiphila.

Afumaneka lula khulu ama-avokhado ngekhethu ngombana isihlahla sakhona sinaso sisitjalile.

Umraro kukobana khange uthenge amakonyana asikazi wathenga amakonyana aduna ngombana akwenzeki nofana akukghonakali bona inkomo lokha naseyikhulileko ingazali yandise.

Inyama ayikhethiseli ungazihlaba nofana zineminyaka engangani. Kulungile nanje bona uzihlabe inyama yakhona ithengiswe ngombana abantu abaqali nofana abatjheje bona inyama ineminyaka engangani.

Awa, angekhe zaba yingozi ngombana ukudla ezikudlako iinkomo kuhlala ngendenini ukubalekeli enyameni.

Enye ongayipha iinkomo bona inyama yakhona ihlale isezingeni eliphezulu kukobana uziphe ne-oats le edliwa ziinkomo.

Ngeze yanambitheka ngokufana ngombana lokha ikomo nawuyihlabe ngekambiso yesintu akufani nalokha nawuyihlaba nofana nawuyenze ngesikhuwa. Ngombana ngesikhuwa kuberegiswa umitjhini begodu nawuyihlaba ngesintu nofana ngezandla uberegisa imikhwa ukuhlaba nokuhlinza ende isuka isatjhisa.

Iye lokho kwenza bona ibe nepilo inyama lokha nawuyifaka emtjhinini bona ifuyo ife lula.

Iye, ngokukholelwa nofana ngokuya ngekambiso yethu amaNdebele. Kuya ngokuthi ikomo ihlatjwe ngubani umuntu loyo isandla sakhe sinjani. Kuyenzeka umuntu ahlabe ikomo, isandla sakhe uthole ukuthi simbi ikomo yakhona inigulise iniphathise amathumbu.

Awa, akukaqakatheki bona iinkomo uzibeka ngeengaba ngeengaba ngaphandle kokuthi iinkomo kuneenkumo ezincani kuneenkomo ezikulu. Lapho ungazihlukanisa bona ezincani zihlale zibe zodwa ezikulu nazo zibe zodwa.

Abafuni ukuthenga izimvu zomhlobo owahlukahlukeneko ngombana benza irhubhululo ntanzi ngaphambi kobana bathengise ifuyo nofana izimvu zehlobo elifanako.

Iye, abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

bendawo yangekhethu lokha nakusikhathi sesomiso amanzi angatholakali kuneendawo lapho amanzi atholakala khona esikubizwa ngokobana kusepentsini amanzi siwathola lapho akhiwe lapho.

Abalimi bangazisiza ngokobana bathenge intendana lezi ezivalekako ezivikela umtjhiso lokha ilanga nalitjhisa khulu.

Angicabangi kobana abalimi banzunza nofana bazuza ngendlela elinganako emnothweni welizweni leSewula Afrika.

Awa, angicabangi bona inyama ezele eenlarheni zeSewula Afrika ngeyeenkomo zokwentjiwa ngombana iinkomo lokha nazilahlekileko ziyabikwa ngesipholiseni begodu inyama ethengwa eenlarheni yinyama ehloliweko angeze bathenga inyama eenlelesini bese bayithengisele abantu.

Kungombana ayiphekeki kuhle inyama lokha nayisese neengazi so kuqakathekile bona lokha inyama nayiqeda ukuhlatjwa iliswe isikhatjhanyana bona iingazi ziphomphe nofana ziphume iingazi.

Awa, akukho engikusolako ngotjwala besintu bumnandi khulu.

Ngombana inyama yekukhu ngiyo ethengwa khulu begodu iinyama lezi ezinye zamagalguni abantu abakazijwayeli ngalokho ngeze bathenga into abangayaziko nofana into abangakayijwayeli.

Kungombana intengo yeembaseli iyabiza begodu nakho ukudla lokhu okudliwa ziinkukhu kuyabadurela abathengi nofana abafuyi ingakho intengo yokuthengiswa kweenkukhu iba phezulu kangaka.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima nakunge kungaba neensetjenziswa begodu barhelejwe nangeemali ngombana imiberego esikhathini sanje awusekho begodu umberego wokulima awupheli ngombana iintjalo zifuneka mihla ngemihla.

Kungombana ifuyo le iyarhelebha lokha nakunomuntu oyifunako nofana kunomuntu oyithengako imali abayitholako leyo iyarhelebha bona benze okhunye abadinga ukukwenza ngemali ngombana imiberego endaweni yangekhaya ayikho begodu ukuthengisa kwabo ifuyo indlela ebebenza ngakhona imali yindlela abathola ngakhona imali.

Kungombana eendaweni zemakhaya ziindawo ezisathuthukako yingakho iinhlahla zefuyo zingatholakali eduze.

Iye, banelungelo lokubuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho wabo nakuyinto bona abakholelwa kiyo ngombana sikhule kuthiwa angeze walahla umuntu wangekhenu. Kunekghonakalo nofana kunokudingeka bona uye ethuneni lomuntu othize ngaleyondlela ukuya kwabo emathuneni lawo bayarhelebheka eentweni ezinengi kodwana kuqakathekile bona bathome bakhulume nomnini plasi ntanzi ngaphambi kobana baye ethuneni abatlhogeka bona baye kilo.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa ngombana bayakghona nofana kunekghonakalo yokobana bathole iimfundaze bakghone ukuyofunda.

Imvu uyakghona ukuthenga nofana ukuthenga uboya bakhona lobu buyaberega benza ngabo amajasi la afuthumalako amakhulu begodu abanye inyama yakhona iyathengiswa nangeentolo.

Umsebenzi wamabele ukwenza ipuphu okhunye ukwenza ukudla lokhu okudliwa ziinkukhu.

Kufanele ababeregi ababerega emaplasini babhadelwe ngenyanga njengawo woke umuntu osuke aberega okubalulekile nofana okuqakathekile kukobana mele bazi bonyana nge-iri babhala malini.

Abomma abanikelwa amathuba kwezokulima njengalokha kunikelwa abobaba bayadinywa khulu kwamambala.

Kukhulisa khulu umnotho wokutjala kwesiphila ngombana sithengwa khulu nofana ngombana senza ngiso isiphila ekwenziwa ngaso ipuphu begodu ipuphu idliwa nguwo woke umuntu okhona ephasina.

Afumaneka lula khulu ngombana isihlahla sakhona sinaso ekhaya sikhulu begodu siyathela.

Amadamu azisiza khulu iinlwana ngombana lokha nazomileko ziyakghona ukusela ngemadamini azilindi bonyana zibuye ngekhaya zizokusela khona amanzi.

Iye, ayafundelwa benzelwa bona lokha nawuhlinzako ungazilimazi nofana ungaziqunti umuno nofana isandla.

Amalanga wabasebenzi wokuphumula kufuze alawulwe mNyango wezabaSebenzi.

Izimvu zetjiwa kangaka ngombana inyama yakhona imnandi begodu ngombana uboya lobu bakhona benza amajeresi afuthumalako.

Kungombana kuneendawo lapho isiphila singavumi khona bona sitjalwe nofana asikhuli kuhle eendaweni leyo ingakho bese abanye kwamazwe bangazitjaleli sona isiphila basithenga kwamanye amazwe.